Ndi u hayela malwadze oṱhe u katela na yo TB ngauri u thivhela zwi fhirisa u a lafha.

Ndi uya kha vhuongelo vhune wa ḓivha uri hovhu vhuengelo ndi vhuongelo ha muvhuso ende a hu na uri vha nga u fhura.

Ee u dzulela u hasha kha mbekanyamishumo dzoṱhe dza radio na khunguwedzo dza dzi radioni u itela uri vhathu vha kone u vha na nḓivho.

Ndi zwa ndeme ngauri vhana musi vha tshe vhaṱuku a vha ḓi vhuleme ha u ḓi ṱhogomela na u u ḓi ṱhogomela uri u songo wa, u songo vhaisala.

Ndi uri muthu hoyo u tea u hayeliwa a dovha uri u wa pfhumbudziwa nga ha u ṱhogomela muthu ane a vha na TB.

Ndi zwa ndeme ngauri tshivhalo tsha vhathu tshi khou anḓa lwo kalulaho ende nga mannḓa kha vhana vhaṱuku vhane a vhathu vha na vhuḓifhinduleli.

Ndi mafhungo a uri arali wa thoma u shumisa vhuteamiṱa u sathu vha na ṅwana u tshi ṱoḓo u vha na ṅwana u ḓo teyo u thoma wa ima miṅwaha yoṱhe ye wa vha u kho shumisa vhuteamiṱa.

Ee nga maanḓa ngauri vhathu vha kha ḓivha na muya wa u sasaladza vhaṅwe vhathu vhane vha dzhia vhuteamuṱa. A vha tu tozwi pfesesa u swika hafho.

U hoṱola na u vha na tshi langwa, u hoṱola lu no fhirisa vhege tharu na u pfa wo neta na u bva mabiko.

Ndi ha uri musi vha tshi thoma u vha na mivhili vha tshi thoma u mivhili yavho itshi thoma u hula hu thoma u humbulela uri ndi vhuteamiṱa vhu no kho ita uri vha kono u khwaṱha.

Phindulo ndi ee kana hai zwi do to bva kha uri o ḓi farisa hani arali ndi nga vhona uri o no thoma u ḓi farisa zwine ha khou vha na vhuḓifhinduleli ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a songo ṱavhanya a vha na ṅwana a sathu vha na vhuḓifhinduleli.

Masiandoitwa ndi a uri u nga fhedzisela u tshi kho lwala wa fhedzisela u tshi khou dzhena khomboni ya uri u fhedza u kho lwala na malwadze une a u a ḓivhi.

Ndi vhona ungari azwi th ḓura ngo to ralo u fana na u ya kha madokotela a tshikhuwa ndi vhona unga zwo tshipa nyana.

Ndi maitele a uri vhathu vha ḓa mbulungoni ubva nga musumbuluwo ende vha tshikho lavhelela u vhathu vhene vho welwa nga khombo vhavhe vha tshi khou vha bikela.

Zwone a zwo ngo leluwa mara sa mubebi a thi ngo ḓiimisela u vha makhulu ndi tshe muṱuku ndi vhona uri ndi khwine a ite nda thoma u to mu vhona uri o no thoma u ita zwavhudzekani ndi khwine a ite zwa vhuteamiṱa.

Ee zwi a tikedza nga nṱhani ha uri kha dzi thoḽethe dza nnyi na nnyi tshinwe tshifhinga ni a wana ho ḓala hu na hu na miduba milapfu ine vhathu vhane vha vha na vhuholefhali vha ḓo balelwa u ima mara avha a vha na thoḽethe dzavho dzo tou itelwaho vhone vhaṋe ahuna uri vha ime kha miduba.

Ndi khwine u tsireledza zwithu zwi saathu to tshinyala u fhirisa uri ri kono u kumba maḓi ende maḓi ri nga si kono u a kumba maḓi a tevhuwa o tevhuwa.

Ngauri hu na vhathu vhane a vha thu to tenda khazwo ende hu na vhathu vhane vha sasaladza, ha vha hu na vhathu vhane vha khou tou zwi ita mara vha khou ofha u sasaladziwa.

Ndi u sa ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani na u shumisa zwi tsireledzi na u ya kiḽiniki u humbela dziphilisi dzine dza thivhevhela uri u songo kavhiwa nga HIV.

Ndi muṋekedza thikhedzo nga u mu tshifhinga tshoṱhe uri ndi dzulele u mufha nḓivho ya zwine nda ḓivha kana nda si ṱangane na zwiṅwe zwithu zwine zwavha zwi kho ṱoḓa na vhathu vha vha holefhali ndi dzulela u mufha tsivhudzo.

Maitele ndi a u sa kono u ṱanganedza vhathu vhane vha vha na tshitzhili tsha HIV ra vha khethulula tshifhinga tshoṱhe ri tshi vhasedza ri soko vhasedza sa vhathu vhene vha kho ḓo lovha.

Kuḽele kwawe kua tshintsha a thoma u pfha na dzangalelo ḽa zwiḽiwa nga uri na mishonga ine a vha o i ṋewa i vha yo itela uri a vhe na dzangalelo ḽa zwiḽiwa.

Ndi khaedu dza uri musi vha tshi ṱoḓo u ya madokotelani avha koni u shumisa zwiendesi zwa nnyi na nnyi u fana na muthu muṅwe na muṅwe vha teyo u vha uri vha kho teyo u to hira goloi.

U vha na dzimbekanyamishumo kha dzi radio dza u tsivhudza vhathu nga ha muhumbulo na u vha na vhathu vhane vha tshimbila na mishumoni na zwikoloni vha tshi tsivhudza vhathu.

Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha ṱuwele kule na zwavhudzedzekani vha tshi kha ḓi vha vhaṱuku vha thome vha aluwe vha kone u pfesesa zwa vhudzekani uri vha kono u ḓi tsireledza.

Mulwadze anga fhedzisela a tshi khou ri sia a nḓilani ya uya kha vhunwe vhuongelo. Tsha khwine nda ndi tshi vhona uri dokotela ḽine ḽa kho tevheliwa kha vhunwe vhuongelo ḽi nga ḓa kha tshetsho sibadela.

Vhalwadze kha vhuongelo ha private vha fariwa zwavhuḓi vha ḓipfa vha vha ndeme ngauri na vhaongi vha ya kona u zwi ḓivha uri havha vhalwadze vho badela tshelede nnzhi mara kha vhuongelo ha muvhuso vhaongi vha vha na muhumbulo wo ri vhathu vha khou ḓa u lafhiwa mahala zwine a si zwavhuḓi.

Vhathu vho ntsatsaladza ngauri tsho thoma vho vha vha kho ḓi vhudzisa uri ndi tshi yo fhedza u beba ngauri ndi kha ḓi vha ṅwana wa tshikolo nwananga u ḓo sala tshi ṱhogomelwa nga nnyi ngori thi koni no u mu isa dzi khiresheni nga nṱhani ha uri a thi shumi.

U neta, u bva mabiko na musi hu tshi khou rothola. Musi u tshi dzama u ḽa zwiḽiwa wa pfa u ssi na dzangalelo ḽa zwiḽiwa kana zwi si na mudifho.

Khaedu ndi dza uri kanzhisa vha ya lengo u swika wa vha founela a vha zwi dzhii sa mafhungo a shishi tshiṅwe tshifhinga vha amba zwori goloi dzavho a si nnzhi dzine dza kono uri ri ṱangana na roṱhe.

Ndi nga mu eletshedza u ya vhuongeloni kana nda mu fhelekedza u ya vhuongeloni ngauri a zwi thusi tshithu uri muthu a dzule a tshi kho vhaisala a sa ḓivhi zwo uri ukho vhaisala mini, ndi khwine u ḓivha wa kono u hayela wa kono u alafha.

Nṋe ndi nga eletshedza vhathu uri vha zwi humbule uri mivhili yavho ine vha vha na yo zwino ine vha khou nwa nga yo zwikambi ndi mivhili ine vha kha ḓi teyo u i shumisa miṅwahani ya fumi i ḓaho. Vha tea u ḓi ṱhogomela zwo ralo.

Vha ya thusa ngauri ri tshi aluwa ro aluwa ri tshi zwiḓivha uri hu na malwadze a ne ha lafhiwi kha madokotela a tshikhuwa alafhiwa nga madokotela a tshivenḓa u fana na malwadze a u wela.

Ndi vhona vha tshi ṋekedza thikhedzo kha vhathu vha re na vhuholefhali ngauri a vha imi midubani, vha tshi swika sibadela vha i ita uri havho vhathu huvhe vhone vhane vha teyo u thoma u thusiwa tshifhinga tshoṱhe.

Nṋe ndo ḓi ṱhogomela nga u ṱuwela kule na zwavhudzekani zwi songo tsireledzeaho na u ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi dzulele u ya ndi tshi ita dzi ndingo.

Masiandoitwa o no elana na vhuteamiṱa zwi tshi ḓa kha uri ndo thoma u shumisa zwino hu ḓo itea mini kha muvhili. Ndi i tea u ḓi ṱhogomela hani uri ndi sa vhe na masiandoitwa a si a vhuḓi.

Khombo ndi ya uri hu nga fhedza hu kho vha na dzikhombo dzo ri hu nga swa ngauri hezwo zwithu vho to ḓi itela vhone vhaṋe ende a vho ngo zwi pfhumbudziwa u ita hezwo zwithu.

Ndi u reila wo kambiwa na u reila wa vha u kha ḓi puṱedza na luṱingo lwau u sa kho ṱhogomela zwiga zwa badani.

Ndi tenda uri muthu muṅwe na muṅwe u na pfanelo dza u ita vhuteamiṱa arali a kho pfesesa uri ha thu vha u linganela uri a nga vha na ṅwana nga tshetsho tshifhinga zwi si na ndavha uri o maliwa naa kana ha ngo maliwa.

Hu na masiandoitwa nga uri hezwi zwithu a si zwithu zwine zwa tovha zwithu zwa mupo ndi zwithu zwine zwavha zwi kho toyo to thuthi thusedza kha uri ri ḓi wane ri kho vha na vhana vhene a ringo vha linganela.

Sa ṅwana ndi nga si kone u vha vhudza vhabebi uri ndi khou nyanga u ita zwa vhuteamuṱa ngauri vhabebi vha vho riṋe a vha pfesesi nga nḓila ine ra pfesesa ngayo ngori ro begwa nga zwifhinga zwo fhambananaho.

Ndi u ḓibvisa kha zwavhudzekani wa si vhuye wa sedza zwavhudzekani na u shumisa zwitsireledzi tshifhinga tshoṱhe u tshi ita zwavhudzekani na u hayela u fana na dzi PrEP.

A thi a thu vhuya nda ḓivha muthu ane avha na vhulwadze ha khentsa kha vhupo vhu ne ndabva khaho mara ndi vhona uri arali a nga vha hone thikhedzo i nga vha hone kha tshitshavha.

Ndi khaedu dzi no fana na uri vhathu vho no shuma kha tshiimo tsha shishi vha ya lenga u ḓa a vha zwi dzhii sa tshiimo tsha shishi muthu uya vhuya a lovha.

Huna phambano khulwanesa nga uri vhathu vha tshirema kanzhisa vha vha si na ndavha na zwa zwiteamiṱa vho vha vha tshi beba vhana vha si na ndavha uri vha na vhana vhangana.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona TB hu vhulwadze nga uri arali hu tshitzhili tshitzhili a tshi koni u bva muvhilini wa muthu tshi dzula nga ngomu u swikela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme arali hu na masiandoitwa a si a vhuḓi ane anga iteya nga kha vhuteambebo honovho vhune muthu avha a kho vhu dzhia.

Ndi vhona uri madokotela a kha zwibadela zwa muvhuso vha kho teyo u pfumbudziwa na manese vhoṱhe u kona u ṱhogomela vhathu vhane vha vha vha kho vhaisala tshifhinga tshoṱhe nga nḓila ya vhuḓi.

Ndi mafhungo a no fana na uri arali muthu a nga thoma zwa vhuteamiṱa a na miṅwaha ya twendi a ita zwa vhuteamiṱa miṅwaha ya thene a tshi ṱoḓa ṅwana u ḓo tea u dovha a lindela miṅwe miṅwaha ya thene.

Khombo ndi ya u fariwa vha nga fhedzisela vha kho fariwa ende vha nga fhedzisela vha tshi kho dzhenisa vhaṅwe vhathu khomboni ya uri vha nga lwala nga zwithu zwavho zwi siho milayoni.

Zwe nda ṱangana nazwo ndi zwo uri ndo kono u vha na muvhili like muvhili wanga wa thomo u kukumuwa, nda thomo u u sa ya maḓuvhani nga zwifhinga zwo no fana maḓuvha anga a tshi ḓa nga nga zwiṅwe zwifhinga a ḓa nga zwiṅwe zwifhinga manwe maḓuvha a sa ḓi .

Nṋe ndi vhona uri ambuḽentse tshifhinga tshoṱhe nga maanḓa dza muvhuso dzi dzulela u lenga tshiṅwe tshifhinga kanzhisa ri to ṱoḓa dzigoloi dze dza vhathu dza ri hwalela mulwadze arali hu na muthu ane u kho vhaisala lwa shishi lwo dzhayaho, ngauri unga lindela muthu a vhuya a to lovha dzi dzulele u lenga ende vha amba uri avhana ambuḽentse nnzhi.

He nda vha ndi tshi dzhena hone hu vha hu na pheriodo ya vhulimi ro vha ri tshi ya ra lima nga heneyi phirodo kana ra ṱhogomela zwiliṅwa ndo guda zwinzhi zwo no fana na uri ndi kone u ḓivha uri zwiliṅwa zwifhio zwi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ifhio.

Zwi ita uri hu vhe na dzi ḽaini ndapfhu-ndapfhu na vhalwadze vha dzule tshifhinga tshi lapfhu vha sa kho ṱhogomeliwa ende vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi kho malwadze a vha tshi kho na vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou ri sia.

Zwi no fana na uri vhaṅwe vhalwadze vhanzhi vha tea u lindela nga tshifhinga tsha musi hu si na madokotela o linganelaho vha lindela nangwe vha tshi kho vhaisala ngori dokotela hu vha hu si na madokotela manzhi zwi nga ita uri vhathu vha malwadze a ṋaṋe vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou ri sia.

Ngauri tshiṅwe tshifhinga u vha a si na muthu ṱhamusi muthu ane a nga mu isa zwibadela zwa muvhuso kana a vhidza dze dzi dzi ambuḽentse dza dzi ḓa u lenga na uri a tshi swika haningei zwibadela zwa muvhuso a wana uri hana na muthu wa mu thusa.

Ndi soko ḓivha uri hezwo zwigwada zwo ḓi sendeka kha u ṱhogomela dzi tshelede.

Ngauri na musi kana vhathu vha nga huvhala mushumoni kana vha nga thoma u lwala vha kone u ḓivha uri dzipfanelo dzavho dzo ima nga nḓila ḓe kana ndi zwifhio zwine vha tea u zwi ita.

Ndi dza uri malwadze manzhi a tshi ḓa kha iṅwi ha ma ma ma masole a muvhili wanu a balelwa u lwa lune immune yanu i vha i khou baleliwa.

Ngauri tshiṅwe tshifhinga ri wana uri ni kho tea u thoma na to lindela tshifhinga tshi lapfu ende arali ni kho vhaisala zwivha zwi si zwithu zwavhuḓi hezwo na luthihi.

Ndi ḓala ende a thikholwi zwori na muvhuso wo ḓi imisela u tandulula dzi khaedu dza dzi ambulence ngauri ndi zwithu zwithihi zwine vhathu vha lila ngazwo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ngori ambuḽentse dzi ḓa nga u funa kana nga tshetsho tshifhinga tsho no fhelela dziṅwe dzi vha dzi tshi swika vhathu vho no ḓi ṱuwela vhono ḓi yela sibadela.

Ndi dzi ambulance dzi lingane u itela uri na kha kiḽiniki iṅwe na iṅwe ndi soko vhona uri hu vhe na ambuḽentse u itela uri arali mulwadze anga ḓa avha a khou lwala vhathu vha kiliniki vha vha vha khou humbula u mu fhirisele a sibadela hu vhe na ambuḽentse yo mu isa hu sa tou thoma na vha kiḽiniki vha founela.

Ṱhamusi muthu wa hanefho tshitshavhani ane avha na goloi ane avha a sa shumi ine a wana tshifhinga tshoṱhe uri a vha gidimisele vhuongeloni ngori ni nga si tu hu ṱwa no lindela ambuḽentse ngori muthu anga vhuya lovha.

Ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga ima kha vhutshilo ahuna tshithu tshine tshavha tsha tshifhinga tshoṱhe ende mushumo u nga fhela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nga nṱhani ha uri khamphani a i tshena tshelede ya uri badela.

Ndi vhona uri zwi to bva kha vhathu zwi to bva kha lushaka uri ndi lushaka lufhio hanevhaḽa vha hanengei fhasi vha ḓi ita zwavho riṋe vha ngeno nṱha ri ḓo ita zwashu zwo fhambana nga maanḓa zwi to bva kha mvelele ya vhathu.

Nga tshetshiḽa tshifhinga nga nṱhani ha uri zwithu zwinzhi ro vha ri sa koni u zwi ita ra tshi baleliwa na u to vhona na vhathu vhane ra vha funa ro lindela uri tshitzhili tshi fhire zwo konḓa badi u tshila nga hetshiḽa tshifhinga.

Zwi thusa uri kana arali hu na madzangano ine vhathu vha vhuholefhali vha nga vha nga dzhenelela u kona uri vha kone u ḓi thusa nga zwithu u ḓo wana mishumo na u kona u ḓi itela tshelede.

Ro vha zwithu zwinzhi ra tshi to zwi vhona online u to sumbedziwa online ha u sa tu vhesa na vhathu vhanzhi vhane vha vha tshi khou to bva vha tshi ita mafulo u itela uri vha tshi ḓivhadza vhathu ngauri ri khou zama u thivhela.

Ngauri arali zwithu zwau zwithu zwau zwi si zwa shishi u fana vhulwadze hau arali hu si ha shishi u kone u tendela vhaṅwe vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha shishi vha kone u fhira phanḓa.

Ngauri zwa private dzi nyaga tshelede ende a si vhathu vhoṱhe vhane vha nga kona u vha na tshelede yo to ḓi isa kha private tshiṅwe tshifhinga zwezwi zwa muvhuso zwi vha zwi khwine u itela uri ni kone u ya nga mahala.

Nga u tevhedzela maga a oṱhe a mulayo na zwithu zwoṱhe zwo tsireledzea uri vhana vha kone u tsireledzea ra vha na londa tshilonda ri tshi humbulela vhana tshifhinga tshoṱhe.

Dzi ambuḽentse dzi engedziwa uri ri nga si zwi amba hezwo zwithu ra guma ambuḽentse kha dzi nnzhi na vhashumeli vha dzedzo dzi ambuḽentse vha kone u vha vhanzhi lwa u itela uri vha kone u thusedza hana hanefho na hanefho ri ṱhogomele vhalwadze vhazwo.

Ndi vhona uri dzi na pfushi dzo teaho ngori tshifhinga tshoṱhe hu tshi ita diḽa zwiḽiwa zwa tshikolo zwi tea u ḓi tou thoma dza thesitiwa zwa vhona uri dzo lugela na ende zwi na dzi pfhushi dzhifhio.

Ndi tshumelo nnyi a fara na vhathu vhane vha vha kho shuma hanefho kha kha bata mishumo dza dza zwa mutakalo a vha vhone uri vha nga pfa vha kho imisiwa tshifhinga tshoṱhe.

A thi thu vhuya nda to vhala ngahazwo mara ndi ḓo thoma u zwi sedzesa ndi kho shavha u amba hafhanoni zwithu zwine a thi na vhuṱanzi nazwo nda vha ndi tshi khou zwifha.

Tshifhinga tshinzhi ndi u ri ḓo ima ḽaini ra ima ra wana uri na manese na u vho neta nga nṱhani ha uri vho neta na nga u fhindula mbudziso dzine vha vhathu vha vhalwadze vhavha vha nadzo ngori na musi ni kho lwala ni ḓo tea u vha na dzimbudziso ngo ini ni vha ni kho ḓiyela u thuswa.

A dzi fana na dza vhafumakadzi so na zwi a ṱavhanya zwa vhonala ngauri u fana na ya dzinḓuni zwi a ṱavhanya wa ḓi sumbedza.

Dam boy, dam girl, dam girl.

Ndi thikhedzo ya uri muthu muṅwe na muṅwe a ḓivhe uri hoyu muthu ndi muthu wa muṅwe na muṅwe wa tshi wa tshitshavhani a tshi ṱangana na u tea u mu thusa a zwi ngo tea u to imela vhathu vha hawe fhedzi.

Ndi u hayela u dzulela u hayela malwadze oṱhe na uri vha tshi hayela malwadze vha ite uri vha dovha khwaṱhise dzi immune dza vhathu uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi nga ḓa tshi si kunde.

Kanzhisa ndi mishumo ya vhathu ya dzi ofisini ngori vhathu vhane vha vhona vhaholefhali vha kone u shuma mishumo miṅwe na miṅwe.

Nṋe a thi thu vhuya nṱha nga u ṱangana nayo mara khonani yanga ya tsinisa o ṱangana na o to lwala a to a to ṱoliwa a wana uri u nayo.

Ngauri vha tshavha vhaṅwe vhana kanzhisa vhathu vha vhanna ndi vhathu vhane a vha nyagi u amba zwithu zwavho ngauri vha dzula vha khou humbula uri vhaṅwe vhana ngavho vha ḓo ri mini nga hazwo.

Ndi uri tshifhinga tsho nwa tshiṋwe hu tshi bvelela zwikili zwiswa vha ita uri ri gude zwikili u itela uri na matshelo arali hu ngafhi u kho ṱoḓea tshikili tsha so hu vhe na muthu ane avha natsho.

A thi ḓivhi zwa uri ho itea mini mara ndi soko vhona unga arali musi vha nga dzhia ṅwana vha ya vha mu vhea kha zwiimiswa zwine vha ya kona u muṱhogomela.

Ndi vhona uri dzi hone dzi rehab dzine dzi a swikelelea hutotei vhanna vhone vhane a vho ngo ḓi imisela uya.

Zwinga thusa uri hu sa vhese na dzi ḽaini ndapfu vhathu vhane vha kona uri vha ite vha shumise dzi ndalukanyo dzi shumisa tshifhinga tsho fhelaho.

Ho vha na zwinzhi zwo zwa tshintsha vhathu vho fhelelwa nga mishumo ha vha na zwikolo zwa valiwa ngauri ho vha hu si na vhana vhanzhi.

Ee, fhethu hono tonga ndi ndi vhuponi ha ḓoroboni vha kone u wana dzi tshumelo dza shishi nga tshifhinga u fhirisa vhathu vhane vha vha vha mahayani ngori na dzi bada dzo dzivha dzi si dza vhuḓi.

Ndi tshumelo dzo ṱuṱuwedza vhana uri vha kone u amba vhukati ha vhaṅwe vhana vha kone u amba nga zwoṱhe zwine zwavha dzi mbiluni dzavho nga matsheloni avho.

Ndi nga katela khovhe na makumba nga maanḓesa makumba ngauri makumba a na phurotheini ndi nga dzulela u zwi katela u itela uri vhana vha dzule vha na mutakalo.

Ee, ndo no vhuya nda bva tshiṅwe tshifhinga mara na nṋe nda vha ndo ḓi to bva hayani u lenga arali ni nga bva hayani yo no tshaya wani zwi amba uri nito zwi ḓivha zwa uri a u nga thusei.

Hu fanela u ita uri muthu muṅwe na muṅwe ane avha a kho shuma a shumele kiḽiniki ya tsini na hawe u itela uri dzi kiḽiniki dzoṱhe dzi vhe na vhashumi.

U itela uri vhathu vha dzule vha na dzi immune dzo khwaṱhaho ra si tsha ṱangana zwithu zwo ra ṱangana zwo tshifhinga tsho fhelaho nga tshifhinga tsha COVID hu na uri vhathu vha khou kavhesiwa nga tshitzhili.